Ke karolo-kgwebo ya boikatiso.

Ke fa o ka itse go latela melao le melaotheo ya social media, gape o sa gatakake ditshwanelo tsa batho ba bangwe.

Ke nagana gore metshameko eno, fa e tla tsewa jaaka metshameko ya semmuso mo nageng ya rona ya Aforika Borwa, e tla thusa bašwa ba le bantsi ba e leng gore ba itemogela bothata jwa gore ba nne le social media-eng ka gonne ba na le ditlhong, seno se tla ntsha maikutlo a bone ba itse gore ba kgona gore fa ba utlwile botlhoko ba ka tshameka morabaraba, tšhese e le tse dingwe tsa le metshameko e mengwe ka gonne ga e se ba botlhe ba ba fitlhelelang difounu.

Ke ka moo le Aforika Borwa e ne e tshwere sejana sa lefatshe sa bolo sa kgwele ya dinao, e ne ya tlisa ditiro di le dintsi mo nageng ya rona ya Aforika Borwa.

Ee tshwanetse go ka tswelela jaaka tsela ya go aga tumelano mo bathong, ka gonne e tlisa boithabiso le boitumelo mo baaging botlhe go ya ka lefatshe ka bophara.

Metshameko ya batsadi ya bagologolo ba neng ba e tshameka, ke ya lefetlho. Ko metseselegaeng ba ne ba isa lefetlho mo motseng ko kgosing, motse o mongwe o bo o tswa ko go bone ba ya go batla lefetlho leo ko motseng o o latelang. Ba ne ba tshameka metshameko eno go ya jalo, ba lelekisana ka lefetlho le le tla kry-iwang ke ba motse o mongwe, le metshameko e mengwe e mentsi ya dibeke, le metshameko ya go tlola ga kgati le yone ke metshameko e bogologolo ba ne ba e rata le metshameko ya diketo.

Dikgwetlho tse o tla kopanang le tsone fa o ka nna morotloetsi wa tsa metshameko ke mo bašweng. Bašwa go le gantsi ga ba rate go tla tshameka metshameko, ba rata thata ba le mo difounung tsa bone, ka jalo seo se tla go fa kgwetlho e ntsi ka gonne o tla tshwanela ke go ba rotloetsa gore metshameko e botlhokwa mo matshelong a bone.

O ka tlhama ditiro ko metsesetoropong le ko metseselegaeng, di tla tswela bašwa mosola ka gonne bašwa ba le bantsi kwa metsesetoropong le kwa metseselegae ba dueletse nnotagi, ga go ka nna le ditirelo tse di tla ba kgontshang gore ba bereke, ke nagana gore ba tla tlogela nnotagi.

Fa ke lebelela kwa morago dingwaga tse tlhano tse di fetileng, dilo tse di neng ke di dira di nkentsha bodutu, ga ke sa tlhole ke di dira ka gonne social media ke yone e e leng kwa pele mo matsatsing a jaana.

Ga ke gopole ope wa moatlelete wa seporofešenale o o thusitseng batho mo setšhabeng, ntle le ba kgwele ya dinao ba ba kgonang go ka rotloetsa ba batho ba bašwa gore ba tshameke kgwele ya dinao ba bangwe ba nna le ditheo tsa bone tse ba di thapileng go tswa mo metsesetoropong.

Ga ke akanye gore bašwa botlhe ba tla akarediwa mo dipapading ka gore batho ba bašwa ke batho ba ba ratang difounu mme fa e le gore ba ka rata gore ba rotloediwe mo dipapading re ka tshwanela ke go dirisa thekenoloji ka gonne ke selo se ba se ratang.